Uyabona-ke ke into ekuzofanele ukuthi lana uyenze uzokwenza kanje, uzongena la, ebese uya ku-create playlist, ucofe la, ebese uya ku-add songs. Ebese uyahamba-ke yilapho ozobe usufaka khona iy'ngoma ezikhethiwe zakho ozokwazi ukuthi ujime ngazo, kodwa-ke mina engingakucebisa ngakho ukuthi kufanele ukuthi uthole iy'ngoma ezizokwazi ukuthi, ezinesigqi ngempela. Ezizokwazi ukuthi nawe zikunikeze lo mdlandla nomfutho wokuthi uyayenza le nto. Ingoma ezolokhu ikukhuthaza, ilokhu ikukhuthaza, ilokhu ikukhuthaza. Hhayi ingoma ezokwenza ukuthi uy'thole usupholile nje awu, usuvele nje, awu uqhiphothekile, cha. Funa ingoma enesigqi ezokwazi ukukuphusha even noma usuthe ukuphumula kodwa uzwe ukuthi ayikhona iyahamba iyakhona.

Wemzala wami, kufanele ukuthi ukuqaphele-ke ukuthi njengoba usuphethe lo makhalekhukhwini lo, unganikezi noma wubani imininingwane yakho ephathelene nawe esondelene nawe kakhulu. Okufana nomazisi, okufana nama-adresi. So, kufanele nje ukuthi ukuqaphele kakhulu lokho, futhi ungaklikhi noma yimaphi amalinki, ungachofozi kumalinki ongawazi. Into uma ungayazi idlule iyeke. Wena nje kufanele wenze isiqiniseko sokuthi uyabhekisisa ukuthi ngempela ngempela lokhu ozobe ukwenza ngabe kuhloliwe yini futhi kwaphasiswa yini? Uyangizwa angithi? Kunjalo.

Awu uyabona nje, kumele ukuthi kukhushulwe ezokuphepha, ezokuphepha nje izona ekumele ukuthi y'khushulwe kakhulu. Kuningi nokunye okumele ukuthi kwenziwe ukuze kukwazi ukuthi kusekelwe leyo nto leyo. Ey'ntweni ey'fana kakhulu nezinto ey'thinta amabhange. Kuningi ngempela koda nje ezokuphepha yizona okumele ukuthi kwenziwe isiqiniseko sokuthi zibe phezulu ngalolu hlobo lolu lokuthi yonke into, into nento oyenzayo uwena okumele ukuthi uchaze ukuthi uwena ngempela oyenzayo. Kumele ukuthi uvele futhi ukuthi uwena okwenzayo lokho-ke. So, nje ezokuphepha, hhayi kumele y'khuphuke ngempela.

Ukhona umuntu owaba nenkinga efana naleyo engimaziyo, kodwa-ke sameseka thina njengabantu esasiseduze naye ekuhlushweni. Sameseka, ekugcineni futhi sahamba saya emaphoyiseni sayovula icala. Sasesiyakwenza-ke kwaba umzekelo kuwo wonke umuntu ofuna ukwenza ubuxhwanguxhwangu kwi-inthanethi ukuthi akuyona indlela le yokuthi uphile nabantu, futhi uma usuqalile wakwenza lokho-ke, uyobhekana nemiphumela engemihle ngoba wagcina ehlawulile ehlawula imali nje enjengemali impela.

Usebenzisa kakhulu imiyalezo yakwi-inthanethi ey'nkundleni zokuxhumana. Kulokho kokuthenga ezinye izinto, akasakusebenzisi ngoba ubona sengazukuthi le yokuthenga idatha iyona emusiza kakhulu ngoba wenza izinto ey'ningi ngalo. Uyakwazi ukuthi afone ngalo, uyakwazi ukuthi athumele umyalezo ngalo, uyakwazi futhi ukuthi nokuthi uma kukhona izinto afuna ukuthi ayibheke asebenzise lona. Kanti uma ethenge uma ethenge i-airtime asebenzise yona kuphela, kuyamosha kakhulu lokho-ke, kuyamosha kakhulu.

Eyi abantu kwabajabulisa kakhulu ukuthola ucingo lokuqala emphakathini. Bakwazi nokuthi baxhumane ney'hlobo zabo ezazikude ezinye ababengay'tsheli nanokuthi y'saphila. Cha kwaba kuhle kakhulu kodwa-ke into eyayisiyinkinga ukuthi abanye base sebelibenzisela izinto ezazingekho zinhle, ezagcina emphakathini sey'tholakele, kodwa-ke kwalungiswa lokho.

I-inthanethi njengamanje idlala esikhulu kakhulu isigaba ekwenzeni nasekuy'thuthukiseni kwabantu nsukuzonke nje. Ngakho kubalulekile ukuthi uy'thole uwumuntu osebenzisa i-inthanethi ukwazi ukuthi uy'phushe. Enye into, uxhumane nabantu, kumele ukuthi uxhumane nabantu, uphendule abantu, uwenze abantu ukuthi ubanikeze izinto abantu abazokhuluma ngazo. Ebese nawe ubakhona ekuthenini uyaxhumana nabo.

Ngaso sonke isikhathi uma kuwukuthi khona into ozoyithenga noma ozoyikhetha, angithi kuyaye kufanele ukuthi uthole okuningi okuhlukahlukene bese uyaqhathanisa ukuthi, okay mina njengoba ngifuna lokhu nalokhu nalokhu ngabe zonke lezi zinto lezi esengiy'tholile zinakho yini lokhu engikudingayo? Ebese-ke emva kwalokho usubheka-ke namanani ukuthi amanani wona athini. Emva kwalokho uzobe bese uyabuka ukuthi abanye abantu bathini ngazo lezi zinto lezi khona lapho ku-inthanethi.